Kwii-libraries zikamasipala ezininzi nakwii-libraries zesikolo kukho iisayithi ekungavumelekanga ukuba ungene kuzo. Abantu bangena kwezi sayithi khona ukuze bafezekise iimfuno zabo, abanye badawunlowude iimuvi endaweni yokufunda.

Kubalulekile ukuba izikolo zibe neWi-Fi. Abafundi kunyanzelekile ngamaxesha athile benze i-research kuGoogle.

Kwezi ntsuku siphila kuzo zininzi iindlela zokufumana umculo, kukho indawo apho kukhona ukudawunlowuda umculo wakho, uwumamele

Mihla yonke ndimamela unomathotholo. Xa ndivuka ekuseni ndimamela iindaba zikanomathotholo.

Wonke umntu unamalungelo eMzantsi Afrika kodwa amanye amaxesha ilungelo lokufumana iWi-Fi alikwazi kufezeka.

Kumaziko amaninzi emfundo aquka ithala lencwadi, iWi-Fi yenzelwe ukufunda nezinto zokufunda. Ayenzelwanga ukuba umntu adawunlowude izinto ezifunwa nguye ezolonwabo.

Idatha ibiza kakhulu. Kubabuhlungu xa idatha yakho iphela ungakhange uyisebenzise.

Indawo ekulula ukufikelela abahlali kuyo liholo yomphakathi okanye isikolo. Kulapho abahlali bafumaneka lula khona, iindawo eziloko ziphithizela.

Xa ungena kwiWi-Fi usebenzisa i-router kubalula, kodwa ngamaxesha athile inethiwekhi iyasokolisa kwiindawo ezisemaphandleni.

I-intanethi ibaluleke kakhulu kumntu wonke nokuba uhlala emaphandleni okanye uhlala ezilokishini. Iindaba, isimo sezulu, nomculo nolonwabo ziyafumaneka kwi-intanethi.

Idatha yiyo ebangela ukuba singene kwi-intanethi kodwa amaxabiso edatha abiza kakhulu kule mihla.

Kufanelekile ukuba abantwana bakwazi ukufumana idatha khona ukuze bazenzele imisebenzi yabo yesikolo.

Abantu abadumileyo banefuthe kakhulu kuluntu. Abantu abaninzi bayabathanda abantu ababizwa ngokuba ngama-celebrities.

Ukuze ubani angene kwi-intanethi kumele akonekthwe kwiWi-Fi. Xa ingekho iWi-Fi akukwazi kungena kwi-intanethi, kodwa ke kuxhomekeka indawo ohleli kuyo. Nokuba abantu bangakanani na, ukuba iWi-Fi ikufutshane, kulula ukukonektha.

Abantu abaninzi abakayazi indaba yokufumana imali kwezonxibelelwano, kunzima kubantu abaninzi ukufumana olu lwazi. Abanye basebenzisa iindawo zonxibelelwano ngeendawo zokudlala, kodwa abayazi ukuba iyafumaneka imali ngazo.

Ucimicimi wombane uluphazamiseko kakhulu, nakwiW-Fi iyacima xa kuthe kwemka umbane. Indlela yokubangela ukuba umntu aseyive okanye agcine iWi-Fi yakhe i-on angafaka ii-generators okanye i-solar system.

Nangona la majelo onxibelelwano eyenza lula impilo yabantu kodwa eza neengxaki ezininzi. Ukubiwa kweenkcukacha zomntu, ukuthukwa komntu kusetyenziswa olu hlobo lonxibelelwano. Ukubiwa kobuwena kusetyenziswa olu nxibelelwano.

Xa abantu abaninzi bekonekthe kwiWi-Fi enye, iye icothe kube nzima kakhulu ke ngoku ukuba lowo usebenzisa iWi-Fi awugqibe umsebenzi wakhe.

Umbuzo endingambuza wona kuqala kukuba usebenzisa usebenzisa eyipha na inethiwekhi. Kuba kaloku iinethiwekhi azifani, nohlobo ekufakwa ngazo iidatha azifani.

Kwinkonzo yostrimisha amajelo avumela ukuba kusetyenziswe izixhobo ezimbalwa. Ndicela ukuba asebenzise, avule kusetyenziswe izixhobo ezidlula ku-ten.